Fa ditlhwatlhwa tsa data di ya kwa godimo, batho ba o ba sa berekeng ba ka se kgone go access-a data ka jalo ba ka se kgone go bona ditiro. Ka jalo nna ka nosi ke ne kere, goromente o tshwanetse go fa botlhe ba ba sa direng data ya mahala, gore ba kgone go apply-a ba apply-ele mebereko e e farologaneng.

Nna ke dirisa data ya Cell C, e leng gore o kgona go e dirisa dikgwedi di le tharo e sa fele, mme yona ke two hundred and fifty. O kgona go nna o ntse o e renew-a, kgwedi e nngwe le e nngwe. Ka jalo ke gone ke kgonang gore ee, ke afford-a data, mme data yone mo nakong ya segompieno e a tura, ebile ga se botlhe ba ba kgonang go e reka.

Data e na ke two hundred and fifty, mme ga se e felang, o tshwanetse o phele o renew-a kgwedi e nngwe gore o kgone go dirisa kgwedi e latelang. Mme ebile fa motho a batla go reka data e, a ka dial-a star one four seven hash, a latela melawana e e beilweng o tla bona data e ebile, le network ya teng le ko godimo-dimo, e bonako o ka se itshole.

Data ya di-gig di le hundred, ke yone e nkgotsofatsang. Ebile ke kgona go dira tsotlhe, ke kgona go batla mebereko, ke kgona go lebelela dilo mo mafaratlhatlheng, ke sa ke sena tshwenyego ya gore gongwe e ka fela. Ebile e ke e rekileng ke kgona go e dirisa go dikgwedi dile tharo, ke rata go reka data ga kgwedi e simologa.

Ke mafelo a a rekisang megala ya letheka, gonne mongwe le mongwe o tlabo a batla go reka phone-u e ntšhwa ya five G. Mme gape le ditiro di tla nna teng ka gore go tla bo gotla di le dintsi di phone-u, tse di tla bong di le mo mmaketeng, ka jalo ba tla tlhoka matsogo gore batho ba ba tla tlang go ba thusa mo mabarekelong a bona ka bonako.

Tsala yaka tota nka simolola ka go batlisisa gore o dirisa network-e e feng mme morago ka mo batlela gore, data fa o e reka, o dial-a eng le eng. Fa re fetsa re kry-ile number ya teng, re a dial-a mme a reke airtime e a e tsenya mo founung gongwe a reka airtime, ka bank-a. Fa a fetsa re reka data a bo a kgona go tsena mo mafaratlhatlheng a lekola ba gaabo.

Fa data yaka e ka fela ka bonako, ke reka e nngwe mme fa ke bona gore network-e e na data ya teng e fela ka bonako ke ya e change-a, ke batla e nngwe e e leng gore data ya teng ga e fele ka bonako, a bo ke dirisa yone. Ebile gape go netefatsa gore data yaka e nne e bolokegile ke gore ga ke e dirise thata, ke e dirisa mo dilong tse di botlhokwa fela.

Fa ke ya lebenkeleng ke a bo ke ya go reka data, gonne fa ke reka airtime ke mme morago ke e fetola gore e nne data, ke bona e tsaya nako. Ebile gape fa go reka data o tshwanetse o reke data e o itseng gore e tla go tsaya lobaka, gore o se ka nna o boela kwa mmarakeng o ya go reka gangwe le gape. O reke data e o itseng gore e tla nna go fitlha kgwedi e fela, gongwe kgwedi tse pedi.